Ukuqhankqalaza kweetekisi kuyandichaphazela kakhulu mna njengomfundi ohamba ndodwa ekufikeleleni esikolweni. Kubanga ingxaki yokhuseleko endleleni yam, uxinzelelo lwengqondo ngoba ndiyoyika ndingumntana, kunye nokubanika ukuqonda kwimiba yoluntu nezothutho.

Mnakwethu sebenzisa izixhobo zokhuseleko, uhloniphe imithetho yendlela, uqaphele abanye abasebenzisi bendlela, ugcine ibhayisikili yakho isebenza kakuhle kwaye ukhethe iindlela ezikhuselekileyo zokuhamba. Oku kuza kunceda ufike emsebenzini ukhuselekile ungaxingwanga kwitrafikhi.

Ndingamxela ukuba nguye umntu ongakhange ndimbone ebhatala ndibe sendinikezela nobungqina ukuba ndiyithatha phi, ndiyaze njani uba akabhatelanga. Oku kungabangela into yoba ngabana sikwazi ugoduka sifikelele kwiindawo esifuna ufikelela kuzo kwangexesha. Ndingaxela, ndingachaza.

polisa le ndlela, ndingalawula izithuthi ndicebise abaqhubi ndiqinisekise ukuba izibonakaliso zendlela ziyabonakala. Ndincede ekulawuleni ukugcwala kwezithuthi kwaye ndiphendule kwiingozi okanye iziphazamiso. Oku kunganceda ekuqinisekeni ukhuseleko lwabo bonke abasebenzisi bendlela.

Ukuqhankqalaza kwetekisi kuchaphazela abaphangeli ekufikeleleni emsebenzini. Kubanga uxinzelelo noloyiko kwaye basebenzise iindlela ezibiza kakhulu zokuhamba.

Ukuba itekisi ihamba ngesantya esiphezulu ndingacela umqhubi anciphise isantya, ndiqinise ibhanti lokhuseleko kwenzela noba kwenzeka ntoni ndingonzakali.

Ndingamcebisa umnakwethu ngelithi makasebenzise izixhobo zokhuseleko, ahloniphe imithetho yendlela, aqaphele abanye abasebenzisi bendlela, agcine isithuthuthu sakhe sisebenza kakuhle kwaye akhethe indlela ezawukhuseleka zokuhamba. Oku kuya kumnceda afike emsebenzini ekhuselekile, angaxingwa yitrafikhi.

Amasango werhafu, toll gates, anceda ekugcineni nokulungisa iindlela, ekwakheni ezemitsha nasekunciphiseni ukugcwala kwezithuthi ukuze ukuhamba kube lula kwaye kube likhuseleke.

Ndingachaza inyani futhi ndinikezele nobungqina okokuba ndimbonile ukuba akabhatelanga. Loo nto inganciphisa ixesha esinolinda ngalo ngoba izasilibazisa into yolindela umntu uba adeske azichaze yena uba akabhatelanga. Ndingachaza.

Ndicinga ukuba licebo elibhadlileyo elo ngoba ibhayisikili inceda ekuphepheni ukugcwala kwezithuthi. kwiindleko zokuhamba ikhusela indalo kwaye iphucula impilo yomzimba. Ukuqinisekisa ukhuseleko, umntakwethu makathathe ibhayisikili elungele indlela yakhe, asebenzise izixhobo zokhuseleko kwaye acwangcise imizila ekhuselekileyo.

Ndingathula ngoba uThixo akaphi ngasandla. Ndingayithatha okuba ibiyilaka yam ngoba ukuba ibindim obeshiye itshintshi, isenokwenzeka uba mna bendingazoyinikwa itshintshi yam de ndihlike eteksini. Ngoko ke ndingathula ndide ndiyohlika eteksini.

Abakhweli betekisi banokunciphisa umsindo nokuxambulisana ezindleleni ngokuziphatha ngobuchule nangothobeka. Ukuphucula unxibelelwano nabanye, ukulawula uxinzelelo, ukuthobela imithetho yezendlela kunye nokufunda ukuziphatha nokuzola ekuphatheni iimeko ezinzima.